Nṋe ndi vhona zwi tshi sia zwi si tsha fara zwavhuḓi kuvhulungele kwanga kwa masheleni kana tshikwama tshanga, ngauri mutengo wa mabasi a u fani na wa zwiṅwe zwiendedzi. Zwa dovha hafhu zwa, zwa, zwa, zwa sia tshiṅwe tshifhinga hu tshi nga vha na u salela murahu kha fhungo ḽa mushumo mishumoni hu vha hu kule ndi ngasi kone u tshimbila nga milenzhe.

Nṋe ndi vhona mitengo ya zwivhaswa i songo fanela ngauri hu na vhathu vhanzhi vhane vha, vha, vha, vha kho shumela kule hu na vhathu vhanzhi vhane dzi goli dzavho dzi ṱoḓesa zwi vhaswa zwinzhi. Zwino nṋe ndi vhona fhungo ḽa zwivhaswa ḽi tshi nga tea u pfhi ḽi fhungudziwe ngauri zwi tshi vha zwi kho rengisiwa nga mitengo ya nṱha.

Ndi vhona unga mihwalo minzhi a i tendeliwi kha thekhisi ngauri thekhisi ndi, ndi tshiendedzi tshiṱuku. Hone tshi tshiendedzi tshiṱuku tsho, tsho itiwa tshi tshi sikiwa hu tshi kho lavheleliwa u pfhi vhanevha vhathu vhane vho lingana dzisithi. Ndi ngazwo hu sa tendeliwi munzhi kana muhwalo wo no lemelesa ngauri i vha yo hwala vhathu zwi ḓovha zwi kho sia matshilo a vhathu a khomboni.

Ezwo zwi kwama vhuendedzi nga nḓila i tevhelaho dzibadani kha yeneyi bada ya N1 khulwane hu avha na ṱhirafiki khulwanesa zwine zwa sia vhaṅwe vha zwiendedzi vho dzhayaho kana vhane vha vha kha tshihaḓu vha si tsha kona u tshimbila kana vha si tsha kona u fara tshifhinga tshavho. Zwa dovha dza sia hafhu dzi goloi ṱhukhu dzi tshi vha dzi khomboni, ngauri havho vha, vho hwalaho mihwalo tshiṅwe tshifhinga ndi vhone vhane vha a dzhenelela mabasi a a dzhenelela zwa sia vhutshilo ha vhathu vha goloi ṱhukhu vhu khomboni vhukuma.

Nṋe ndi vhona tshiendedzi tsha nnyi na nnyi tshine tsha vha thekhisi tshi tshi endedzi tsha vhuḓi ngauri tshifhinga tshinzhi ndi tshi tshi namela hu avha hu tshi khou lidziwa dzi mbekanyamushumo dza, dza, dza, dza, radiyo dzi nonga vho phalaphala, vho vhembe FM dzine ri a kona uri zwezwi ri tshi kho tshimbila ravha ri tshi kho pfha mafhungo a shango ane rovha ri si nga koni u pfha ri hayani, kana wo namela tshiṅwe tshiendedzi vho. Masiandoitwa a hone ndi ḓi to ḓivha hanea a uri arali mureili wa hone wa tshetsho tshiendedzi a tshi nga soko lidzela muzika wa lilela nṱha lune vhanameli vha si u takalele kana vha si zwi takalele.

Ndo no ḓi wana ndi fhethu hune ho bvelela khombo ya goloi. Nga tshenzhemo yanga ndi vhona hu tshi nga pfhi zwo fanela kana zwo tea uri badani hu dzule hu na vhalinda bada maṱhirafiki hoṱhehoṱhe badani lune uri hu tshi vha na khombo kana hu tshi itea tshiwo vha dzule vha tsini vha kone u zwi, u ṱavhanya u swika, ngauri tshiṅwe tshifhinga hu a itea khombo vha wana hu sathu swika na pholisa na ḽithihi kana na ṱhirafiki na ḽithihi.

Ndi nga to thoma nga u vha lumelisa uri ndi matsheloni kharali hu matsheloni kana ndi masiari kharali hu masiari, nda vha vhudzi, nda vha vhudza uri hei nḓila ine ra kho bva ngayo kha nṋe ndi ntswa. Vha nga ḓi to nṱalutshedza khamusi vho ḓiraiva uri eyi nḓila zwi ambori i kho tshimbilea kharali vhone vha tshi khona u bva ngayo na, na uri a si nḓila ndapfhu ine ya nga ri dzhiela tshikhala tshilapfhu na ri sathu swika vhuponi hashu.

Ndi vhona zwi songo fanela na luthihi uri muthu a reile kana a pfhukekanye dziburoho a so huna, hu nga tshifhinga tsha miḓalo na uri u vha a kho vhe vhutshilo hawe khomboni arali a na vhanwe vhathu u vha a kho vhea matshilo a vhaṅwe vhathu khomboni.

Ndi tshi nga thoma nga vhuḓi, vhuḓi ha hu shumisa thikhithi ndi ha uri u tshi khoya mashoponi musi u tshi kho ṱuwa nga thekhisi i ya kona u swikisa nga tshifhinga, ende arali u tshi kho dzi namela ngeno vhuponi hashu dzivha dzi nnzhi thekhisi dza hone lune u nga si ime badani tshifhinga tshilapfhu hu tshi khopfhi kana u kho lindela tshinga ḓe uri hu ḓe thekhisi. Vhuvhi ha hone ha u ṱuwa mavhengeleni nga dzi thekhisi ndi vhona a mafhungo ane a mafhungo a radiyo nga ngomu thekhisini vha wana mureili wa thekhisi a tshi kho lidzesa radiyo i tshi kho lilela nṱha lune vhanameli vha sia, zwi sia, zwi si tsha vha fara zwavhuḓi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo fanela na luthihi, zwi songo tea uri mureili a tambe muzika volumu i nṱha ngeno hu na vhanameli, ngauri tshiṅwe tshifhinga hu na vhanameli vhane vha a ḓi wana vha na vhulwadze ha nḓevhe ha u pfha zwa sia, zwa sia uyo muzika u tshi kho dovha wa vha vhaisa nḓevhe dzavho, tshiṅwe hafhu hu a avha hu na vhanameli vhane vha kho tea u amba nga dzi founu kaa nga dziṱhingo vha nga ngomu thekhisini zwa sia tsha kona u amba nga dzi ṱhingo dzenedzo musi vha nga ngomu thekhisini.

Ee, ndo no vhuya, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi kha nyimele yo raloho ine mutengo wa, wa, wa e-hailing u nṱha kana u fhasi, ndo no vhuya nga ḓi wana ndi kha nyimele yo raloho.

U ya nga ha nne a thi a thu u ḓi wana ndi tshi khou shumisa bufho lune ndi ngari a thina nḓivho yazwo kana a thina tshenzhemo nazwo.

Vhathu vhane vha vha vha kho reila dzibaisigira nga ngomu magondoni a dzi moḓoro ndi vhona tshiṅwe tshifhinga arali vha tshi, vha tshi kho tevhedzela mulayo ya badani vha tshi kho tshimbila kha tshanḓa tsha tsha u ḽa nahone vha tshi kho tshimbila thungo ha bada. Ndi vhona vha tshi vha vha sa kho khakhisa, fhedzi ha vha nga khakhisa arali vha thsi kho tshimbila ngomu badani hune havha hu kho tshimbila mimoḓoro ndi hone hune vha ngavha vha kho khakhisa.

Khaedu dzine ndi ngari vha a ṱangana nadzo vhaaluwa kha mafhungo a musi vha tshi khoya kerekeni ndi mafhungo a uri zwiendedzi zwo raloho zwi nga ḓa zwa vha dzhia, musi vha tshi kho ya hanefho mushumoni wa kereke. Fhedzi mushumo wa kereke wo no fhela zwi ḓovha na vhuleme kana hu ḓovha na u konḓa nyana musi tshiendedzi tshi tshi tea uri tshi vhuye tshi ḓe tshi vha hwale tshi vha humisele mahayani avho. Ndi yone, ndi tshone, ndi yone khaedu ine nda vhona uri vha ngavha vha kho ṱangana nayo, mara nga nḓila ine nda vhona uri mureili wa thekhisi nae o dzula hanefho mushumoni wonoyo a lindela u tshi fhela a lindela vhaaluwa vha kona u vha dzhia a vha isa mahayani u ya nga u fhambanana.

Ee ndo no vhona vhukando ha vhuendi ha tshi tshavha ha vhaeni, musi ndo dalela ma shango angaho vho pretoria ro yanga lwendo lwa tshi.

Vha shuma na nga murahu ha musi, hu tshi khou lavheleswa upfi mugwalabo wa vha u songo bva nnḓa ha tshanḓa, nahone u tea u vha hone mugwalabo wo tsireledzeaho.

Vhana vha kereke vha fanela u dzhia kha u thusa zwiendedzi zwa vhushavhelo, ngauri ndi nḓila ine ya vha uri musi hu na vhana vha kereke vhathu vha vha vho tsireledzea hu sina khakhathi.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri wanele vhagudisi vho khetheaho, ngauri zwi endedzi zwine zwikho endedza vhathu, zwivha zwo fara matshilo a vhathu vhanzhi, lune vhathu vha havho vhanzhi wa tea uvha vhakho endedzwa nga nḓila yo tsireledze.

Zwi endedzi zwa kereke zwi vhuedza nga nḓila i akhamadzaho nga maanḓa. Ngauri musi na zwiendedzi zwa kereke vhathu vha kereke ndi vhathu vhane vha vhori vho a fhulufhedzea nahone vho ḓi vhudza nga kha mafhungo a mudzimu.

Thandululo ine i nga khwathisedza mulalo kha mafhungo a a dzi thekhisi, ndi thandululo ine i ngaho uri hu vhe na vha lavhelesi nga ngomu kha thekhisi iṅwe na iṅwe hu vhe na muthu muthu ane a kho to lavhelesa uri zwi khou tshimbilisa hani.

Lu lushaka lwa lwa tshiendedzi ḽo lune lwavha ḽi ḽo leluwa kana ndi lwa vhudi kha kha vhaaluwa ndi basi, ngauri ndi tshone tshiendedzi tshine tsha vhori tshi vha tsho leluwa vhaaluwa vha kone u dzhena nga ngomu vha dzula zwavhuḓi.

U swikelela zwiendedzi zwa kereke tshifhinga tshoṱhe, zwi kwama zwi nga ndi nga ri zwi nga vha zwavhuḓi kha musi kha muhumbulo na vhuḓipfi kha vhaaluwa ngauri vha vha vha khou ḓivha nazwo vhone vha vha vho thembela kha mudzimu hune vha ṱoḓa zwithu zwi re na mulalo nga ngomu.

Zwine zwa tea u dzhiela nṱha musi hu tshi khou endedzwa vhathu vhahulwane, ndi mafhu ndi ngari mafhungo a uri, hu tea u vha huna vhathu vhane vha uri vha vha na nḓivho ya u kona u pfesesa vhathu vha vhaaluwa ngauri vhathu vha vhaaluwa vhavha vhatshi kho ṱoḓa muthu ane avha uri u a pfesesa ane a vha uri ha na lwuambo lwu .

Zwi endedzi zwine zwa vha uri zwi tea u vha hone mahayani, ndi zwiendedzi zwi ngaho uri ndi zwiendedzi zwi ngaho, dzi thekhisi hu na manwe ma hayani a na dzi thekhisi hu vha hu khou shumiswa mabasi thekhisi zwino dzi a kona u leludza nyendo zwavhuḓi.

Vha gudisi uri vha kone u pfesesa zwavhuḓi ndi nga murahu ha musi vho kona u pfesesa vhadzulapo, uri vha kone u ḓivha u ṋetshedza tshumelo ya khwine, vha tea u ḓivha vha dzulapo vhoṱhe na u pfhesesa kutshilele kwavho.

Vha limi vhapo kana vhareili vha dzi thekhisi vha nga shela mulenzhe nga nga nḓila i mangadzaho ngauri ndi vhone vhathu vhane vha tea uri vha tea u ṱhogomela nga mannḓa vhareili vha dzi thekhisi, vha tea u vha hone nga kha mahayani uri hu kone u vha na u leluwa hezwi ende .

Zwine nda zwi ḓivha nga dzangano ḽa dzi thekhisi ndi zwa uri, thekhisi dzi na dzangano ḽine ḽa vha uri ḽi vha ḽi kho ṱhogomela bazi badani uri thekhisi dza gai a dzi tei u fhirela kha vhupo vhufhio na vhufhio.

Ee ndono vhuya nda kwamea nga mugwalabo wa dzi thekhisi musi dzithekhisi dzi si tsha shuma, tshenzhemo ye nda wana ndi ya uri vha reili vha dzi thekhisi ndi zwa ndeme vhukuma ngauri ri vha ri khou shuma endela dzwa nga vho.

Shuttle dza tshi tshavha dzi dzi dzi fhambana kana dzi vhambedzwa na na nthu na zwiendedzi zwa nnyi na nnyi nga murahu musi hedzi dziṅwe dza shuttle dzi to vhidziwa, dza zwiendedzi zwa nnyi na nnyi u ḓo zwikona badani wa zwi wana.

Zwi ga zwa u sumbedza uri thekhisi a i kho tea u fanela u tshimbila badani, ndi zwinga zwingaho tshi tikara tsha nomboro ine yavha i sumbedza uri i shumela mu vhunḓuni mufhio arali i si na ya ngo fanela u tshimbila badani.

Ma dzangano a thekhisi a ṱuṱuwedza nga maanḓa kha masi kha sia ḽa ḽa mishumo ḽa mushumo wa thekhisi dza dza bisi ṱhukhu ngauri madzangano ayo a vha a khou shumisa shumana na dzenedzo thekhisi dza bisi ṱhukhu.

Vha ṋameli vha nga ṱhaḓu ṱhaḓula tandulula nnthuni mbilaelo dza vho nga murahu ha musi vha tshi namela thekhisi vha vha ri tshi khou tshilisana nga ngomu thekhisini hone hutshiḓo kona u pfesesa lwa mureili ane a khori.

Khaedu dzine ndi nga ndono ṱangana na dzo a huna khaedu ine ndinga ndono ṱangana nayo musi ndi tshi khou namela thekhisi, ngauri thekhisi dza ngeno dzivha dzi thekhisi dzine dza vha uri hu na mulalo.